Ekaba ke mefuta ya meroho e jwang eo o ka e jalang serapeng? Meroho e mengata, e ya ka mefutafuta jwalo. moroho o ka o jalang ekaba yona bothepe, le yona meroho e tlwaelehileng le ena e mesehla, le ena e mekgubedu. E ya ka hore wena o ka kgallang ho itjalla ofeng. Phela meroho e ikholela hantle ho ya ka di-season ha di tjhentjha tjhentjha.

Ho ya ka nna, dihora tse ngata ha di hlokahale polasing. Ke shebile lebaka la hore batho bosiu ha ba kgone ho sebetsa hobane ha ho bonahale ko dipolasing ene ho na le mefuta ya diphoofolo tse ka cause-etsang kotsi. So ho bohlokwa hore ba sebetse ho sa kganya dihora tse lekaneng hobane tse tse tse fetang ba sebetsa ho na le letsatsi, jwalo jwalo. Ba tlo qetella ba kula. So ho betere ha ba ka ba na le nthwena, ba e bitswang le di-shift ba rotate. Ba tjhentjhisane jwalo ho tla ba right. Ba sebetse di-eight hours jwalo jwalo.

Helang, ho na le polasi mane e rekisang meroho le ditholwana tse ntle ka botlalo. So ke a tshepa hore ha le ka iponahatsa ho lo bona mole, polasi ena e tshwere ntho tse ntle haholo. Ke re o ka kgona le ho thola dintho tse ngata ka tjhelete e tlase. Di di di ntle mane di tswa hona difateng. Tse ding di qeta le ho kotulwa e se kgale. Ke kopa le itlhahise mole hodimo mane, ditholwana tsa mo di ntle. Meroho ya teng e butswitse hore.

Bana beso dintho di a tura, ho lema ke ho hong o etsang hore batho le batjha ba ithute tse ding tsa dintho ka moo le hore malapa a mangata a se ke a robala a sa ja. Hobane motho ya sa jeng hantle e affect-a le bana ko dikolong le batswadi ko mesebetsing. E leng horeng tjhelete eo ba e sebeletsang, e ka etsa hore tsa temo tsona ba seka di reka hobane o tla be se di le teng malapeng. So rutang bana tsena tsa tema, le tlohelleng ho ipolaisa tlala bana beso.

Bana beso, tsebo ke ena. Ho na le mona o kopanang ba rapolasi ba rekisang dilo tsa bona teng ka di-price tse fapaneng. , ba bang ba e bitsa Farmers Market ka Sekgowa sena sa kajeno. Ke moo borapolasi ba ikopanyang hore ba tlo rekisa meroho ya bona e metle jwalo qala le wa bona. So ke ka thabela bohle le iponahatse ka hara sena sebaka le tlo bona hore tse ding tsa dintho di tholahala jwang le tsa temo teng ho na le ba rutang bana ka tsona.

, Pono ya ka le maikutlo a ka ke hore ha sehwai se qala projeke e ntjha. Ke tshepa hore ho betere a qale le batho. Ka hoo, ba tla kgona ho mo fa tse ding tsa ditsebo tse a se nang tsona. Ha o qala le batho eo ka sekgowa ba e bitsang teamwork. E etsa diporojeke di push-ehe ka tsela e makatsang hobane bohle tla be ba kenya ditsebo le dipono tse etsang hore mosebetsi o be bonolo. So ke yona pono ya ka eo.

, Ke ka ikopela thuso hobane eh ntata rona o ile a re jwetsa a re a re bontsha moo lelapa la habo rona le neng le le teng. So ho fumantshwe hore batho ba bang ba ileng ba jellwa malapa a bona ba a fumane. So nka thabela ho thola thuso le rona re thole lelapa la borona, ra sokola re le lefatshe ha re na habo rona. Ho re tsebang hore habo rona ke bakeng sela. So ka hoo re ka kopa thuso bana beso, ra sokola re le tjena. Ro kopela madulo a bo rona, ntata rona moholo a re sietseng ona.

Ke tse ding tsa dintho re le bohle re ipotsang tsona hore why tuna e tura ha e fihla mabenkeleng, ha re fapantsha le bo tsona di-tin fish tse ding tse ngata, So ke a tshepa hore maybe ho na le se entsweng or tsela e sebediswang e etsang hore ha di fihla mabenkeleng di ture. Batho ba bangata ha o ka sheba ha ba e reke tuna ho ya the way ba rekang tsena tse ding tse kang bo di-tin fish. So ka tshepa hore ha bo ka hafola tsa di-price. Ho ka ba bobebe hore batho ba thabele.

Ekaba ho lokile hore o tliswe ditholwana tse tswang mose tseo rona mona Afrika Borwa re nang le tsona? Pono ya hao ke eng? Hlalosa ka botlalo. Nna ha ke dumellane le seo hobane re le Afrika Borwa economy ya rona e tlase haholo moo tlamehile re late ditholwana tse ding mafatsheng a mang. Moo rona re nang le tsona, re tla eketsa dipolasi hore di thuse ka moo ho shotang dilo ka teng.

Ngwana wa hao a re ha batle ho ithuta ka ho lema, a re nthweo e tla mo thusa ka eng, a se a hodile? Bontshana le ena bohlokwa ba nthwena. Ngwanaka, ho lema ho ho bohlokwa haholo mabapi le hore Afrika Borwa e na le shortage ya mosebetsi. So ka baka leo, ha o tseba ho ilemela, o ka kgona ho qala kgwebo hape o thusa setjhaba sa rona hore se dijo. Hobane ke yona e nngwe ya dintho tse re shotang ka tsona. Balemi le batho ba tsebang ka tsa ho lema.

Oh seo nna nka se etsang ke ho thusetsa banna bana ba dipolasi tse nyenyane hore ba thole sebaka le bona hore ba kgone ho rekisa. Hobane ha se ka thato ya bona hore tlameha ba emele banna bana ba dipolasi tse kgolo dijalo tsa bona di fele pele. Le bona ba batla ho phedisa bana ba bona le di-family. So ka eo, nna ntho e ka etsa nka ba fa dikonteraka le bona hore atleast ba deliver tse ding tsa di dijalo tsa bona, hore le bona ba kgone ho phela.